Ndi vhona zwi songo fanela uri vhaaluwa vha shumise mindende yavho u wana dzilafho u wana dzilafho ndi vhona zwo fanela uri vhaaluwa vha to ṋeiwa dzilafho iḽo nga mahala vhunga vhaaluwa tshelede i ne vha khou i wana i tshi vha yo to linganela zwezwo zwithu zwine vhavha vha khou fanela u zwi ita. Vhathu vhane vha vha vhaaluwa vha fanela u ḽa mitshelo ya vhuḓi i re na pfhushi vha dovha hafhu vha fanela u ḽa na zwiḽiwa zwi re na pfhushi vha tea u vuwa nga matsheloni vha wana zwithu zwine zwa vhidziwa upfhi ndi zwine zwa vhidziwa upfi ndi vhuragane zwine hezwo zwithu musi ri tshi ya u ṱanganyisa zwoṱhe zwi dzhia tshelede nnzhi vhukuma ine arali rari huḓo dzhiiwa na ya u renga mishonga ya dzilafho ḽa vhaaluwa tshelede iyo i nga si tsha swika. Zwino ndi zwa ndeme uri vha aluwa vha to wana dzilafho ḽavho nga mahala zwi tshi bva kha muvhuso tshelede ya mundende ndi ṱhukhu kho ri vha wane dzilafho ḽo to ḓi rengela.

Ndi vhona zwi zwa ndeme nga maanḓa u ḓiselwa tshumelo musi muthu a hayani a songo tou ya vhuongeloni ngauri vhunzhi ha vhathu vha a teledza u wana dzilafho vhuongeloni vhathu vha ngaho vhaaluwa vha vha vha si na zwiendedzi zwo vhaisa vhuongeloni ho fhambananaho zwino vha fhedzisela vho dzula hayani na malwadze mahulu hulu ane ha ḓivhei nga vhathu. Mara fhedziha arali vhathu vha tshi khou iselwa tshumelo hu a kona u vhonala na malwadze ane vha vha vhaaluwa na vhathu vha kho a lwala vhe hanefho hayani vho dzula nao. Ndi zwa ndeme nga maanḓa uri vhathu vha ḓiseliwe dzilafho vhe mahayani avho vhunga hu si vhathu vhoṱhe vhane vha vha na tshelede yo yo badela zwiendedzi zwo ya a fho vhuongeloni. Maṅwe mashango ha na vhuongelo a to tshimbila khiḽomithara dzo vhalaho uri a yo wana tshumelo kha mashango a tsini zwino ndi zwa ndeme nga maanḓa uri muthu a thusiwe a nga ngomu hayani hawe a songo vhuya a thoma no ya vhuongeloni.

Lushaka lu na ndavhelelo dza uri vha aluwa ndi vhone vhathu vhane vha fanela u ṱhogomeleswa nga maanḓa vhaaluwa ndi vhathu vhane vha fanela u to ḓiselwa zwithu zwi ngaho tshumelo vha hayani vha sathu vha sathu i tevhela nahone vhaaluwa ndi vhathu vhane vha fanela u fariwa nga ṱhonifho yoṱhe ine ya vha hone. Ndavhelelo dzine nda dovha hafhu dza vha hone ndi dzo uri vhaaluwa a vha faneli u tambudziwa nga vhathu vhane vha dzula navho nga vhathu vhane vha kho vha fanela u vha ṱhogomela hayani avho vhathu vha fanela u vha ṱhogomela nga zwoṱhe zwine vha vha nadzo vha sa vha semi vha sa vha fhelela mbilu. Vhunga vha aluwa vha vhathu vhane vho ḓi alutshela ho nahone tshiṅwe tshifhinga vha a hangwa vha nga ita tshithu vha hangwa kana vha ḓi ambiwa navho vha si zwi pfhe. Ndavhelelo kha lushaka ndi zwa uri vhathu vhane vha vha ṱhogomela vha vha fare nga nḓila yavhuḓi ndi uri musi vhaaluwa vha tshi khou tshimbila kana vho ḓa fhethu hune hu khou foliwa dzi ḽaini vha fhirisiwe vha ye phanḓa vha songo ima ḽainini sa muthu muṅwe na muṅwe vhunga milenzhe yavho i tshi vha isi tsha tenda.

Ndi vhona u nga ri ndavhelelo ya u ya u fhirisa vhaaluwa fhethu hu no nga zwibadela musi vha si na emergency hu na muthu ane u kha tshiimo tshi shushaho tshi shushaho a zwo ngo tou dzula zwavhuḓi mualuwa a nga ḓi dzula nyana koku kuawara o o lindela thuso. Fhedziha muthu ane a kho vhaisala kana o wana accident arali asa thuswa ngo ṱavhanya hapfi hu kho ḓi thoma u thuswa mualuwa zwivha zwi si tshavha zwavhuḓi kha vhathu vha ne vho ḓo u thuswa afho vhuongeloni nahone ndi zwithu zwine zwi a ḓi fanela u dovha zwa sedzulusiwa uri mualuwa o vha o ḓela thuso ya mini ndi vhona ungari hei ndavhelelo ya uri vhaaluwa vha fhire namusi hu na zwithu zwa shishi a i ngo tou dzula zwavhuḓi.

Nga ha u ṱhogomela vhadzulapo musi vhe mahayani avho nga maanḓa nga zwa mutakalo zwifhingani zwa musi hu na vhulwadze ha malaria kana zwino tshilimo musi hu tshi ḓo vha hu khou ḓa vhunyunyu vhadzulapo hu ya ḓiwa mahayani avho ha fafadzeliwa mulimo uri vhunyunyu vhu so ngo vha na mannḓa vhuṅwe vhu fe na ufa uri vhu songo luma vhadzulapo, ha vha shata vhulwadze ha malaria vhunga ovhu vhulwadze vhu khombo vhukuma kha mitakalo ya vhadzulapo. Ndi iṅwe ya tshumelo ine ya ya ḓisiwa musi vhadzulapo vha mahayani avho. Vhadzulapo vhaṅwe vha ya vha ṱolwa uri vha khou shumisa mabunga are one na musi mabunga avho o ṱolwa a wana uri a si yone vha fhiwa maṅwe vhaṅwe vha ya vha ḓa vha ṱolelwa maḓi avho uri maḓi a vha o kuna na musi a songo kuna vha a eletshedze uri vha wane maṅwe maḓi.

Uri vha wane ṱhogomelo zwo leluwa ndi musi vha tshi kho to dzula vhe vhuongeloni hune ha vha na manese a ne a ḓo vha a ṱhogomela tshifhinga tshoṱhe musi vhe hayani a huna muthu ane anga vha ṱhogomela lwa tshifhinga tshoṱhe kana vha tou ṱoḓelwa muthu ane a ḓo vha a ṱhogomela ḓuvha na ḓuvha a to fhiwa zwi hasahasa zwiṱukuṱuku zwezwi zwa u ṱhogomela mulwadze. Ndi vhona ungari arali muvhuso wa nga bvisa masheleni wa ya wa ṱoḓa vhathu vhane vha nga shuma u ṱhogomela vhathu vha re na malwadze a sa fholi vho zwi gudelaho unga hu na vho nese vhanzhi vhane a vha kho shuma u swika zwino u tshi nga vhafha mushumo honoyo wa u ṱhogomela vhathu vhane vha na malwadze a sa fholi hu songo shuma vhathu vha ne a vha na nḓivho nazwo vhunga na vhone vha tshi nga wela kha khombo yo kumba ayo malwadze a sa fholi. U wana ṱhogomelo ya vhuḓi ndi musi vha vhalwadze vha tshi kho to dzula zwibadela kana vho to ṋewa nese a ne a ḓo vha ṱhogomela hanefho hayani havho.

Mulwadze uyo musi a kha honolo lwendo lwawe lwa u fhiriselwa kha vhuṅwe vhuongelo tshiṅwe tshifhinga vhalwadze vha ri sia vha kha ḓi vha lwendoni zwino ndi zwa ndeme uri ri wane tshumelo kha vhuongelo honovho vhune vhu tsini. Masiandoitwa ane anga itea kha kha kha kha kha mulwadze uyu musi hu tshi pfhi u khou iswa kha vhuṅwe vhuongelo a nga ḓi to lenga u wana tshumelo kha ovho vhuṅwe vhuongelo kana a to fhedza o ri sia a sathu to wana na thuso yo no pfhi mini ngei vhuongeloni ovho. Ngori hu vha hu fhethu kule na na na na hafho hune a vha a tshi khou bva hone. A dovha hafhu vhulwadze hawe vhu nga ṋaṋa musi a kha ḓiiswa kha hovhu vhuongelo ha nga tsini vhulwadze hawe vhu nga ṋaṋa vhune a tshi yo swika hangei tshifhinga tshi nga ḓivha tshono fhira tsho ri a lafhiwe ndi hayo masiandoitwa ane a nga ṱangana nao musi a tshi khou ya vhuongeloni.

Ee ndi vhona ungari ndi zwa ndeme uri hu vhe na dzilafho ḽo khetheaho zwibadela uri vhathu vha ne vha vha ḓiwana vha khou tambudzwa vha yo thuswa musi zwo leluwa. U tambudzwa ha vhathu vha vha mbeu ndi zwithu zwine zwa kho itea ḓuvha na ḓuvha fhano afrika tshipembe ndi zwithu zwine ri vho to tshila nazwo a zwi tsha ri ofhisa hangeini kale zwo vha zwi tshi konḓa nga maanḓa mara kha heinoni miṅwaha ri zwi pfha tshifhinga tshoṱhe uri hu na vhathu vha no khou tambudzwa lwa mbeu. Zwino heḽo heḽo ndi heḽo fhungo ḽa uri hu rweliwe ṱari kho to uri vha wane dzilafho ndi fhungo ḽo khetheaho vhukuma ḽo khetheaho vhukuma uri vha ṱavhanye vha wane dzilafho zwo leluwa zwi sina vhukonḓi nga khazwo vhunga vha tshi vha vho no fhira kha zwithu zwi shushaho vhukuma.

Maitele ane vhathu vhane vha shumisa H_ I_ V and aids vha ita musi vha tshi ḓo dzhia mushonga wavho vha a shavha kana vha a shona u vhonwa musi vha tshi khonela ofisini yo u dzhia mushonga wavho ngori fhano afrika tshipembe hu kha ḓivha na vhathu vha sathu to gudaho heḽinoni dwadze ḽa HIV and aids vha kha ḓivha na u haṱula vhathu nga kha nyimele dzine vha vha khadzo. Zwino vhunzhi ha vhalwadze havho vha tshi ḓo dzhia dzilafho ḽavho u wana vhatshi to nanavhala vha tshi shona no to ḓi sumbedza zwa uri vhone vho ḓo u dzhia dzilafho heḽi ḽa HIV and aids zwine a si zwithu zwavhuḓi na luthihi ngori vha guma vha kho shona vhaṅwe vha vhona muṅwe a ne vha mu ḓivha vha to takuwa vhanga vha ḓo vhuya ḽiṅwe ḓuvha vha sa ṱoḓi u ḓivhelwa tshiphiri tshavho ngori hovhunoni vhulwadze vhu to vhekanya na samba vhu to vha samba fhano afrika tshipembe.

Ndi vhona miduba ine ya folwa i songo fanela vhunga hu tshi waniwa miduba yo tou thoma thoma ya u fula hu uya u pombiwa no kaliwa dzi tshileme tshau hu ne vho vha muhasho wa zwa mutakalo vha vha vha tshi nga ita rumu dzi dzi tenda ho mbili dzo to sedzana na hezwo zwithu zwo kala vhathu na u u ṱola na u ṱola tshiimo tshavho zwino arali hu khou shuma kamara nthihi zwi ita zwori vhathu vha dzulese vha lenge uya hune vhone vha khou fanela u thusiwa hone. Ndi zwa ndeme nga maanḓa uri hu songo foliwa miduba heyi noni ngori ahuna na na vhundeme khayo.

Ee hu na phambano khulu vhukuma vhungo kha maongelo a muvhuso vha tshi sema vhukuma arali wa vha usa pfhesesi zwino khou ṱoḓiwa vha ḓo u sema wa to tata na u vhudzisa hune a u pfhesesi hone u ḓo soko tenda u ita uri zwi to fhirisa tshipiḓa. Mara fhedzi vhuongeloni ha private vha to ṋanzwa na zwikunwe nandi vha to vhudzisa uri vha khou pfha mini hone vha khou pfha u vhavha gai ri nga vha ita mini uri vha ḓi pfhe vha khwine honeha zwiḽiwa zwine vha khou zwi takalela zwiḽiwa zwine vha nga zwi ḽa ndi zwifhio fhedzi a zwo ngo ralo na khathihi zwibadela zwa nnyi na nnyi. Zwibadela zwa nnyi na nnyi hu vha ho ḓala vhukuma lune vhashumelavhapo vhono vha vha afho vha a guma vho dinalea lune vha soko fhindula na zwi songo teaho kana vha sema muthu zwi songo tea hu u to itela uri vho no neta ende vhathu vho ḓalesa vhone vha kho tea u vha thusa.

Ndi vhona tshumelo ya ambuḽentse i si ya vhuḓi ambuḽentse dza fhano afrika tshipembe kana ndi tori dza fhano hune ha vha tsini ri tshi dzi founela a dzi ḓi nga tshifhinga mufu u avhuya a tshinyala ri kha ḓi vha ro lindela ambuḽentse itshi ḓo dzhia mufu ya mu isa vhuongeloni ambuḽentse dza fhano dzi to fhiriwa nga goloi dzine vhathu vha vha vho dzi hira dzine muthu a to dzi hira dzi mbo ḓi ḓa nga tshetsho tshifhinga dza ya dza isa mufu vhuongeloni. Ambuḽentse dza fhano dzi ongolowa nga maanḓa u nga founa hapfi ambuḽentse i gai gai iwe wo lindela nga tshenzhemo yanga tshumelo ya ambuḽentse dza fhano a si yavhuḓi na luthihi a yo ngo kuna vhathu vhanzhi vha khou lozwa matshilo avho vha tshe vho lindela ambuḽentse dzi tshi ḓo vha hwala vhaṅwe vha kho to lovhela nga ngomu ambuḽentseni ngori dzo ḓo vha hwala ho no fhelesa tshifhinga.